Ewe, kukho amava ahlekisayo endakhe ndadibana nawo xa ndikhwele inqwelo yehashe elalini. Ngamanye amaxesha ihashe lalima phambi kokuba sihambe. Kwakufuneka sonke siphume sizame ukulitsala ukuze livume ukuhamba. Kwaba yinto ehlekisayo kuba wonke umntu wayesebenzisana, ehleka kodwa ekwangxamele ukufika apho wayesiya khona.

Ulutsha luhlala luxuba isiXhosa nesiNgisi ukuze lulungiselanise nehlabathi lanamhlanje. Nangona kunjalo kubalulekile ukukhuthaza ukusetyenziswa kolwimi lwesiXhosa ngendlela ecocekileyo ukuze bungahluleki.

Ukuphathwa kakuhle kwebandla xa betyelele abanye abantu kubenza bazive bexatyisiwe kwaye bebalulekile. Le ndlela yokuphatha ingakhuthaza ukuba baxhasane ngamandla xa kukho umcimbi kuba beziva benobudlwane obuhle noluntu.

Vulindlela wemaMgobhozi ewe unyana wam elele uyashata namhlanje, vulindlela wemaNyawuza suba nomona unyana wam ushadile.

Abazali bangakhuthaza abantwana babo ukuba bazithembe ngokubabonisa uthando, ukubaxhasa kwizifundo kunye nokubafundisa ixabiso lobuntu obulungileyo. Kwakhona bangafundisa ukuba indawo yokuhlala ayichazi ikamva lomntu kwaye balikhuthaze iphupha labo.

Oomakhulu badla ngokufundisa amantombazana imbeko, indlela yokuziphatha kakuhle nendlela yokuhlonipha abantu abadala. Kwakhona bafundisa imisebenzi yasekhaya, ukuzithoba kunye nokuzingca ngesiko nenkcubeko yabo.

Ukuze kugcinwe ukwenziwa kwamasa kungancedwa ukufundisa ulutsha ekuhlaleni nokufundisa ngesi sakhono ezikolweni ukuze kugcinwe ukwenziwa kwamaso kule mihla.

Ndingaziva ndinombulelo nentlonipho kuba ndiza kufunda ngezithethe namasiko emveli yabazali bam kwaye ndifumane uthando nenkathalelo kumama wam nakwabanye oomama abadala. Kwangexeshanye ndingaziva ndinexhala ukuba ndixhalabe kube sinokuba ngamava amatsha kude kube yinto endingayiqhelanga njengomntu okhuleleyo kule mihla yale mihla.

Abantu abahlala edolophini kodwa bengaphangeli banokuncediswa ngokuthi kubekho amaqumrhu oluntu okanye iikomiti zengingqi ezilungiselela amacebo okuphatha njengeqela lokuncedisa kwimicimbi efana nomngcwabo.

Intonjana lisiko lesiXhosa elibonisa utshintsho lwamantombazana ukusuka ebuntwaneni ukuya ebudaleni. Eli siko lifundisa intlonipho, ukuziphatha kunye nemigaqo yobomi.

Ngethuba ndandikumngcwabo wakowethu kwavakala izandi zokuduma okukhulu kwangathi kuza imvula enkulu kodwa kwakungekho namafu. Kwakumangalisa kuba emva koko umoya waqala ukuvuthuza ngamandla, izixhobo zasesitshini zawa zaphakamiseka, umngcwabo umzuzu omnye.

Imbeleko isenokuba lisiko elikhulu kodwa alisiyo isithethe kuba isithethe sivame ukuba yinto esetyenziselwa ukuqinisa imigaqo yomphakathi njengemihla yokutshata, ukukhulisa okanye imisebenzi yesikhumbuzo. Imbeleko nangona ibalulekile kwinkcubeko isiqhelo sisenza umsebenzi wokulondoloza ubuhlanga, ukudibanisa isizukulwana kunye nokugcina amasiko.